Ke kile ka nna lenyalong le leng e na le dijo tse monate tota. Mefuta ena yohle ya dijo tseo tse ileng tsa . Dijo tse kgolo mohodu le dumbling, oxtail stew, papa le chakalaka. Starters, chicken wings tse nang le garlic and peri peri marinate di na le crispy ka ntle, juicy ka teng. Dessert, malva pudding with custard warm, sticky and comforting, fruit salad with mint e fresh e thusa ho fokotsa boima ba dijo tse ding. Drinks ho ne ho na le traditional ginger beer, makgeu, ho ne ho le monate tota.

Matsatsing ana ha o sa tsamauwa dikopano tsa malapa, batho ba etsa ntho tsa bona moo ba dutseng teng ka malapa a bona ao ba wa ahileng. Ha re sa tsebana le famili.

Mmino wa setso ha o bapadiswe haholo marangrang, e feela o na le boleng le mofuta wa ona. Mmino wa setso kea o rata, se nka se etsang ke hore nka thaba ho bona hao bapadiswa di-television-eng ka bophara le diyalemoyeng.

Ka selo sa Basotho mosadi o apara ka mokgwa o hlomphehang. Seshweshwe ke mose wa setso o tummeng, mme ba lebala o apara ka mokete kapa ketsahalo e kgethileng. Tuku tuku, mose o mosweu kapa wa letlalo, kobo ya mokete, kaofela diaparo tsena di bontsha hore mosadi o hlompha setso sa hae, o ikokobeditse hape o motle ka tsela e hlompehang. Ka hoo, mosadi wa nnete eo a e hlomphang ka tsela eo aparang ka yona, a bontsha seriti, setso le boikarabelo.

Seemo sena se rarahaneng sa ho fapana ka tumelo ka hare ho lelapa se hloka kutlwisiso, hlompho le puisano e bulehileng. Puisano ka hlompho, amohela phapang lekang ho kopana maemo a bohareng le hlomphe tumelo ya mong le o mong. Kgotso le kutlwisiso ke tsona di tharollo tsa kgohlano ya kereke ka hare ho lelapa, tumelo e lokela ho aha, e seng ho arohanya.

Tse nkgahlang ka bophelo bona bo bo mmuso wa tokoloho ke tsena, tokoloho ya puo le kgopelo, ditokelo tse lekanang, thuto le menyetla, kameho ya setjhaba. Ke thabela hore re phela ka seriti, re na le lentswe, mme re le karolo ya naha e phetseng le entseng e hola.

Maikutlo a ka, ho sena se ntshwenya hobane dipuo tsa rona ke karolo ya boitsebahatso le setso sa rona. Ha re sa di buwe re lahlehelwa ke metso ya rona ho kenyeletsa meetlo, maele le kutlwisiso ya bora rona. Ke ha bohlokwa hore le ha re ithuta Senyesemane re boloke dipuo tsa rona tsa se Africa, dipina ka ho di ruta bana le ho di bua lapeng. Sena se tiisa motheo wa setso le hlompho ya rona.